Mo motseng wa me, bagodi ba newa ditlamelwana tsa botsogo jaaka ditleliniki tse di fanang ka meriana, tlhatlhobo ya malwetse a a sa tshepameng le kgakololo ka botsogo. Le fa go ntse jalo, bagodi bangwe ba santse ba itemogela mathata ka ntlha ya kgakala ya tsela, tlhokego ya tlhokomelo le ditlamelwana tse di lekanyeditsweng. Puso le Lefapha la Pholo, ba ka tokafatsa go tlisa ditleliniki tse di tsamayang, tirelo ya tlhokomelo mo malapeng le mananeo a dijo tse di maleba. Ba ka tsenya gape thuso ya maikutlo, boikokotletso le boithabiso jwa bagodi le go ruta malapa ka tlhokomelo ya bagodi. Seno se ka thusa go dira gore ditlamelwana tsa botsogo di nne gaufi le bagodi mme se tokafatse botshelo jwa bone.

Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke malapa a bone ka gonne ba fiwa lerato le tshegetso ya maikutlo. Mme seo se dira gore ba seka ba ikutlwa ba latlhegile, ba nna mo tikologong eo ba itseng, ka jalo ba ikutlwa ba sireletsegile ebile ba gololosegile. Go nna le lelapa 'tsatsi le letsatsi go thusa bagodi go ikutlwa ba sa le karolo ya lelapa, go ba thusa gore ba seka ba ikutlwa ba e gafile kgotsa ba le nosi. Go tlhokomelwa ke lelapa go bontsha tlotlo le maitlamo a setso gore bagodi ga ba tshwanela go latlhegelwa.

Dingwe tsa dilo tse di lebeletsweng mo setsong di akaretsa lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi, bagodi ba tshwanetse go fiwa tlotlo le seriti, bana ba tshwanetse go lefa ka tlhokomelo fa batsadi ba tsofala. Se se leng boammaaruri tsone di akaretsa malapa a le mmalwa a kgona go tlhokomela bagodi ka botlalo, bana bangwe ba dula kgakala bagodi ba sala ba le nosi, bagodi bangwe ga ba fiwe tlotlo e e tshwanetseng, batho ba ikanya dintlo tsa bogodi kgotsa badiredi. Ka jalo, ditlhopho tsa setso le boammaaruri di farologana thata.

Mekgwa ya setso e ruta gore bagodi ke letlotlo la lelapa, ka jalo ba tshwanetse go tlhokomelwa ka tlotlo le lorato. Ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka gore tlhotlheletsa go tlhokomela bagodi e le maikarabelo e seng boikgethelo. Ka ntlha ya mekgwa le ditekanyetso tse, re gola re dumela gore bagodi ga ba tshwanela go latlhegelwa, mme tlhokomelo ya bone ke tsela ya go bontsha tlotlo le go busetsa se ba se dirileng mo malapeng. Ka jalo, setso se na le maatla a magolo mo go bopeng maikutlo a rona ka go tsofala le tlhokomelo ya bagodi.

Seabe sa lelapa, go tlhokomela bagodi letsatsi le letsatsi, go bafa dijo, go ba botsa botsogo le maikutlo a bone, go ba naya tlotlo le seriti sa lelapa. Seabe sa setšhaba, go fa ditshebeletso tse di oketsegileng jaaka diphenšene, kalafi le dintlo tsa bagodi, go netefatsa gore bagodi ba sa ikgapele. Pharologanyo ya ditso, mo ditšhabeng tse di ikaegileng ka setso lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi ka tlhoafalo. Mo mafatsheng a mangwe a sešweng, setšhaba se tsaya maikarabelo a magolo mme di ntlo tsa bagodi di tlwaelegile. Ka jalo, seabe sa lelapa le setšhaba se bonwa ka ditsela tse di farologaneng go ya ka setso.

Mo tikologong ya me, bagodi ba tlamelwa ke ditirelo tse di latelang. Phenšene ya bagodi e tswang kwa mmusong go ba thusa ka madi, ditirelo tsa botsogo mo dipetleleng le mo ditleliniking tse di akaretsang kalafo ya malwetse a a tlwaelegileng mo bogodimong. Dintlo tsa bagodi, tse di tlhokomelang bagodi ba ba senang ko ba dulang ko teng. Mananeo a setšhaba, a ba kopanyang mo ditiragalong kgotsa mo diphuthegong go fokotsa boreledi le go ba naya tshegetso ya maikutlo.

Bagodi ba tlhokomelwa mo mafelong a a farologaneng jaaka dintlo tsa bagodi, ditleliniki le mananeo a setšhaba. Ba fiwa tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi go ba thusa ka ditiragalo tsa letsatsi le letsatsi, go ba naya dijo, kalafo ya malwetse le tshegetso ya maikutlo. Go ya ka lefelo, ditirelo tseno di ka duelwa kgotsa ke tsa mmuso, ka jalo bagodi ba nna le tshireletso le tlhokomelo. Le fa boammaaruri jwa botsogo jwa bone bo ka farologana go ya ka mafelo le ditsela tsa setšhaba.

Puso gompieno e tlhokomela batsofe ka diphenšene, ditirelo tsa botsogo le mananeo a setšhaba, go ba netefaletsa tshireletso le tlhokomelo. Le fa go ntse jalo, thulaganyo e ka tokafadiwa ka go oketsa ditirelo mo metseng yotlhe, go tlhomamisa gore ditirelo di a duela ka botlalo le go ruta malapa ka ditshwanelo tsa bagodi gore ba kgone go tlamela bagodi ka botlalo mo malapeng.

Phenšene ya puso e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka ditsela tse di latelang. E ba naya madi a ba ka dirisang go reka dijo, meriana le ditlhare tse di tlhokegang letsatsi le letsatsi. E thusa go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, kgatelelo ya madi ka go ba naya madi. E ba fa kgololosego le seriti ka gore ba kgona go ikemela, go itlhokomela ka fa tlase ga maemo a bone. Le fa gontse jalo, phenšene e tlwaelegile go le kwa tlase mo mafelong a mangwe, mme seo se ka fokotsa boleng jwa botshelo jwa bagodi ba ba se tlhokang sentle.

Mokgwa wa go dira kopo ya phenšene ya puso, bagodi ba tshwanetse go ya kwa ofising ya mmuso e abelanang ditirelo tsa bagodi go kopa tshedimosetso. Ba tlatsa foromo ya kopo e e akaretsang tshedimosetso ya botho, dingwaga le maemo a botshelo. Ba tsenya ditokomane tse di tshwanetseng jaaka ID, dikwalo tsa botsogo le tse di supang gore ba tlhoka thuso. Kopo e romelwa kwa ofising e e kgethegileng mme ba latela tshwetso. Fa phenšene e amogetswe, bagodi ba simolola go fiwa madi kgwedi le kgwedi, madi a phenšene a ka dirisiwa go reka dijo, meriana le go thusa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Phenšene ya puso e thusa go fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding ka gonne e naya bagodi madi a a ka dirisiwang go reka dijo, meriana le go tlhokomela letsatsi le letsatsi. Ka jalo, batlhokomedi ga ba tlhoke gore ba dirise madi a bone a mantsi. E fokotsa kgatelelo ya madi le kgatelelo ya maikutlo mo malapeng ka gonne bagodi ba kgona go itlhokomela ka madi a phenšene. Ka ntlha ya phenšene, batlhokomedi le malapa a bone ba nna le kgololosego ya go itshokela ditlhokego tse dingwe tsa letsatsi le letsatsi, mme ba ka thusa bagodi ka tsela e e tseneletseng e e sa tshwenyeng ka madi.

Motho o simolola go amogela phenšene ya puso ka dingwaga tse di ka nnang masome a marataro go ya go masome a marataro le botlhano. Lebaka la dingwaga tseo, go netefatsa gore motho o fetile dingwaga tse a tlhokang thuso ya madi a phenšene, go fa motho nako ya go itlhokomela ka botsogo le madi pele a simolola go amogela phenšene, go tshwana le setso le moruo. Gore phenšene e dirisiwe ka nako e e tlhokegang, go oketsa botshelo jwa motho.